Mongaka ke batla re shebisane taba ena, motjhini onana o hloka karolo yane e kgantshang, hobane ele e ne e le teng mono e se e kgaohile e se e le ya kgale. Mme e batla re e tholle mathombo a matjha, a tla tsamaisa dithapo ka morao ka mane ho motjhini ona. Ntho e nka thusang ke ho batlela supplier-ra ya karolo enana e etsang motjhini o light-e o kgantse, mme mathombo a teng, dipeipi di teng tse leng re tla tsamaisa dithapo ka hare ho tsona. Ke tla tla le tsona, ke etse hore motjhini o tla be o se lokile hosane.

Ha re thola re sheba lebollo la thabeng le bohlokwa, hobane le ruta motho a ileng lebollong lena moetlo. O tlo kgutla mono e le motho a fetohileng a tseba moetlo, a tseba setso sa hae ka botlalo. Mara le kotsi ka hore ba ka na ba mo lematsa mono ke dira tsa hae, dintho di ka nna tsa se tsamaye ka tsela e nepahetseng, a ba ithola e le hore botona ba hae bo kotsing. Mme la sekgowa ha se ha se taba ya hore le ruta ka moetlo, la sepetlele lona lebollo ha le rute ka meetlo. Mara le sebedisa tsela tse nepahetseng sa hore motho a yang monana o kgutla bolokehile, ntho e le ho reng ha le e rute feela, ke moetlo ke yona ntho e seng hantle tjoo.

Taba ena ha re thola re sheba, bashemane bana ba hlokahalang hona le ho kula ha ba ile lebollong le thabeng. Tsena di bakwa ke basuwe le basuwetsana le batho ba lebollong be leng hore ba hloka kgathallo ho bana bana. Ha ba na kgathallo ba kgathalla ditjhelete tse leng hore bana ba di patetse, mme ha ba ba sebetse hantle. Ba hloleha ho ba tshireletsa jwalo ka ngwana e mong le e mong a tlileng dibollong, sena se ka thijelwa ka ho ruta basuwe le basuwetsana ba suwelang, hore ngwana e mong le e mong a yang thabeng lebollong. Ke boikarabelo ba bona, mme ha o ka ba na le ba hlokahalang, ba tla ikarabela.

Hao mohaisane ha ke utlwa ho kgohlela ha ka ka ka utlwa bohloko jwale, and-e kea utlwa le wena ka mona wa tjho hore o se o tswa sepetlele. Mme ba o file meriana ya TB, mara sena se bolela hore ha o nwe meriana ya hao hantle mohaisane. Tlamehile o tsebe hore moriana ona tlamehile o nwe ka nako, mme o o nwe ka tekanyetso e nepahetseng. Hoba ha o sa o tlo qetelletse o ba tlokolotsing ya hore TB ya hao e tlo ata, e tlo ba matla mme ha o tlo fola, ke o kgothalletsa hore o nwe meriana wa hao ka nako ka tekanyetso e lekaneng. O se ka hafola tekanyetso, mme o se ka tlodisa nako eo e leng hore o e behetswe ho nwa meriana mohaisane kea o kopa mohaisane.

Ditokelo tsa bana ha ba le sepetlele ke hore tlamehile ba thole kapa ba fumantshwe dijo, tlamehile ba fuwe lerato le kgathallo. Tlamehile ba fumantshwe mofuthu, diaparo tse mofuthu, mme tlamehile ho kgathallwe maikutlo a bona nako e kgolo le e nyane. Ditokelo tsa bona ha di ya tlameha ho hatikelwa, tlamehile ba tshwaruwe jwalo ka mang, kafa mang, ba tshwaruwe ka tsela e nepahetseng ba se ka hlekefetswa.

Taba enana ya ho hlokahala ha ditlhare dipetlele le ditleniking, ho ho re lematsa haholo hobane akere re re Basotho, re bana ba Moshweshwe. Re bana ba sebetsang ka ditlhare, jwale ha di le siyo dipetlele le ditleniking tsa rona, rea fokola moyeng. Ha re kgone ho hema moya o tshwanetseng, hobane ditlhare tsenana ha di potapotile dipetlele le ditleniki, di di re fokela moya o nepahetseng. Mme ha re thola ditlhare tsenana, re ka kgona hore re di nke re di phehe, mme re thuse ba kulang ka hare ho dipetlele le ditleniki. Ha di le siyo e ba mathata re dula re tshepetse dipidising.

Ha batho ba nwa meriana e seng molaong, sena se ka ba bakela mathata mmeleng ka tsela ya hore ho ka ama dikarolo tse ding tsa bona tsa mmele. Hobane meriana enana e seng melaong ha ya test-uwa ke boto ya meriana, hore meriana enana a na ka nnete e ba thusa ho mathateng a bona. Ba ka ithola le hape ba se ba kula hobane tekanyetso ya moriana onana o seng molaong o tla be e fosahetse, jwale e bitsa mafu a mang. Mme ba ka ithola e le hore ba se ba lahlehelwa ke bokgoni ba mmele wa bona hore e ba thuse, hobane tekanyetso ena e tla be e fosahetse ya meriana ena.

Ke lebohile ke lebohile setjhaba seso ha le nfile monyetla onana wa hore, ke eme ka pela lona ke le tsebise ka hore le ka etsa eng hore dintlo tsa lona di se ka tjha. Taba ya pele, le ka etsa hore ho be ne le mabokoso a motlakase ka hare ho dintlo tsa lona, ho etsa hore ha motlakase o ka phahama ka matla, o kgone ho trap-eha mabokoseng. Taba ya bobedi ke hore le se ke be la besetsa pepeneneng ka tlung, ntle le hore ha le besetsa ka hare ho stove. Taba ya boraro, ha le kgantshitse dikerese, le etsetse hore le di beha pepeneneng hole le dikgaretene, le dintho tse ka kapang mollo. Senana se ka etsa hore dintlo tsa lona di se ke tsa tjha, ke lebohile.

Taba ya Movember Campaign ha ke tsebe taba tse ngata ka yona hore e reretswe ho fihlella dife, mara he, ke batla o tsebe hore ha be e itshitlehile pakeng tsa bo ntate le bophelo bo botle ba bona. Ke ntho e nepahetseng. Ke e tjhaela monwana, hoba Movember Campaign ke qala ho e utlwa kannete mara haebe e reretswe bophelo bo botle ba bo ntate, ke e tjhaela monwana.